Batho ba kwa ke nnang ting ba nna le seabe mo ditirong tse di latelang tsa metshameko, metshameko ya setlhopha kgwele ya dinao motshameko o ratwang lefatshe ka bophara ka metse e le mentsi e e nang le mabala a kgwele ya dinao le . Diatleletiki metse e le mentsi e na le ditsela tsa diatleletiki tse di nayang batho ditšhono tsa go taboga kgotlola le go latlhela.

Bana gantsi ba ka simolola go tshameka kgwele ya dinao fa ba na le dingwaga di le tharo go ya go di le tlhano mo dingwageng tseno ba kgona go nna le bokgoni jwa motheo jwa go tsamaya, go dirisana mmogo le go nna tekatekano fa ba ntse ba ijesa monate. Go simolola kgwele ya dinao go sa le gale go rotloetsa botshelo jo bo itekanetseng go dira mmogo ka setlhopa le go gola ga boboko.

Go akaretsa bašwa ba ba nang le ditlhokego tse di kgethegileng mo metshamekong, dirisa didiriswa tse di fetotsweng kgotsa didiriswa tse di thusang go tlamela bakatisi ka katiso ka ga mekgwa e e akaretsang. Netefatsa phitlhelelo ya badiri ba tshegetso jaaka dingaka kgotsa bathusi, go tlhama ditlamelo tse di amogelang le tse di fitlhelesegang.

Bo tsaya karolo mo metshamekong e le ruri go ka godisa bokgoni jwa boeteledipele mo bašweng, baatlelete ba le bantsi ba nna le di nonofo tsa botlhokwa tse di jaaka tiro ya setlhopa, tlhaeletsano, go rarabolola mathata, go itsetsepela go itshepa. Bokgoni jo bo ka ranolelwa mo ditirong tsa boeteledipele mo lebaleng le kwa ntle ga lone.

Go dira tshingwana go tsewa e le tiro ya boitlosobodutu ka gonne go naya melemo e mentsintsi ya go itekanela sentle mo mmeleng le mo tlhaloganyong, go iketla le go golaganya namana. Go dira tshingwana go ka alafa go letla batho ka bongwe go golagana le tlholego le go fokotsa go tlhobaela, go dira tshingwana go akaretsa tiro ya mmele go rotloetsa go ikatisa le go tsamaya. Ka kakaretso go dira tshingwana e ka nna tiro e e duelang le e e itumedisang e rotloetsang boitekanelo jwa mmele le jwa tlhaloganyo.

Ditiragalo tsa setso tse di jaaka meletlo ya boditšhabatšhaba ya di-film di ka nna le tlhotlheletso e kgolo mo kutlwanong ya bosetšhaba ka go kopanya batho ba ba tswang mo maemong a a farologaneng, go abelana, le go lebogela dipono tse di farologaneng. Go tlhagisa boitlhamedi le boitshidilo mmoledi jwa Aforika Borwa, go godisa boikgantsho jwa bosetšhaba, go tlhama maikutlo a abelanwang a boitshupo le go nna karolo ya setšhaba mogare ga ba ba tseneng.

Kati, kgati ke motshameko wa boditšhaba o bapalwang ke bana le bagolo. Kgati ga e a tshwarwa ka fa tlase ga melao e tlhomilweng, motshameko o o fela fa motshameki a feditse go dira ditiro tsa gagwe ka tshwanelo. Tenese, tenese ke motshameko wa boditšhaba o of bapalwang ka makgetho, tennis e bapalwa ka fa tlase ga melao e tlhomilweng mme motshameki o o tlileng go dira ka fa tlase ga melao e jaaka go ga sa bola a le go go kgobokanya dintlha. Diketo, diketo ke motshameko wa monagano.